Tatomkhulu, ayiye ikhuthazwe loo nto yibhanka ukuba ugcine imali yakho phantsi komatrasi. Sizathu sesokuba ingatshabalala, ukuba mhlawumbi kungangena ootsotsi endlini bangakwazi uyithatha okanye ukuba umzi ungatsha okanye kwenzeke zemvula ze kutshabalale yonke into, loo mali iye iyalahleke. Kodwa kunengeniso ukugcina imali ebhankeni because kuye kuzale , imali yakho ingazala amathole, ingazala enye imali, ube kanti ngexesha oyikhupha ngayo iye ibe kanti yongezelelekile kunangokuya ubuyifakile.

Ikhadi lekhredithi liyanceda xa umntu kukho izinto, izidingo azifunayo eziye zahlule ibhajethi yakhe yangenyanga ethile nezinto ezisidingo ngelo xesha, ze asebenzise i-credit card. Iyanceda nasekongezeleleni imalimboleko othi uyisebenzise xa ikhona into oyifunayo ngelo xesha ungenalo ixesha lokuba uqokelele imali ukuze uyifumane loo nto uyifunayo.

Ukuboleka imali kumashonisa or i-loan shark indenza ukuba already isidima sam ndibe ngathi andinaso. Ngoku ke ngoku xa ndingazokwazi ukuthi ndibuyisele imali yakhona inzima kakhulu leyo into, ingandoyikisa ngoba ii-loan shark zona azifani neebhanka, ziye zenze oko nantoni na, zingakulimaza, zingathatha okwakho ngenxa yoba ungayibuyisi imali. So oko akundenzi ndizive mnandi tu.

Ukuthetha ngokufa nomasingcwabane akukho lula ebantwini abaninzi ngoba baye bacinge xa bethetha ngako, kukho laa nkolo intoba xa uye into uyithethe iyenzeka, kukho olwaa loyiko lokuba xa uthethe ngokufa kuza kwenzeka efemelini. So ndicinga uba abantu yiyo le nto bayoyikayo ukuthetha ngale mibandela phandle. Kufana nokuba xa kufuneke kuthethwe ngelifa, abafuni abantu ukuyithetha loo nto esaphila umntu lo kufuneke ebhale ilifa ngoba baye bacinge ukuba kuzawuske kwenzeke abangakucinganga.

Kubalulekile ukuba wonke umntu akwazi ukuba kumasingcwabeni ingakumbi ophangelayo, ukwicham lowo lokuba abe kanti uyakwazi ubhatala umasingcwabane. Ngoko ke kubalulekile ngoba asilazi ingomso lisiphathele ntoni.

Ndiyacinga ukuba imfundo kuyafuneka ingabisimahla kodwa ingade ibize imali ebizayo kangangoba isenza njengangoku. Ngoba ezi mali zinkulu, ufumanise uba abazali abakwazi ukuzibhatala, zinkulu kakhulu, ezinye kambe zingaphezu koko kurholwa ngabazali. Andithi imfundo mayibe simahla kodwa mayingade ibe lixabiso eliphezulu kangaka.

Ndicinga ukuba liyahluthwa ithuba lam lokuba ndifumane imfundo ngokuba ndikunyaka wesibini eyunivesithi koko, oko kuyaxela uba ndiye ndaphumelela ekubeni ndigqithisele kunyaka, ndigqithise kunyaka wokuqala. Ngoku ke eyokuba ndingakwazi ukuwongwa ngemali yokufunda nguNSFAS ndihlutshwa ixesha lokuba ndifunde ndenze into ngobomi bam.

Ibhanka iyasisebenzela ngokusigcinela imali nangokwenza ukuba sikwazi ukwenza iinto ezifana ne-debit order, yonke loo nto zinkonzo zayo, koko ke kulungile ukuba izibize iinkonzo. Nangona ndicinga ukuba ezinye iinkonzo bazibiza ngexabiso elikhulu kakhulu, bangakwazi ukunciphisa amaxabiso ezinye iinkonzo.